Lokhu kuyaqinisekisa ukuthi imali yakho iseveka kanjani futhi enye iyakuphi. Lokho kwakha ukuthembana phakathi kwakho nebhange lakho, futhi lokho kwenza ukuthi ube nesiqiniseko, nokuthi lelo bhange ungalethemba, futhi lokho kukhulisa nokuthi ukhone ukuseva imali yakho kulelo bhange.

Ngaphatheka kabi mnganami ngithi ngiyoboleka imali , koda isicelo sami asangamukeleka, lokho kwangiphatha kabi kakhulu, ngadumala. Nebhange alizange likhone ukuthi lingisize isicelo sami ukuthi ngifuna ukuboleka imali.

Ngingahlela ukuthi kumele ngiseyive imali for leyo ngane mase ngithi ngiba nomndeni kumele ngiseyive imali ngiqinisekise nokuthi ngiba nemali eyanele, nokuthi i-medical yami isezingeni, iseraydi ukuthi uma sengihlela ngifuna ukuyobona umndeni, ngikhone ukuba nawo, ngingabi nezinkinga eziningi.

Kunezinyathelo zokuphepha ezanele ezikhona ezinkundleni zezimali zamaselula ukuvimbela ukukhwabanisa. Uma usenda imali emazweni angaphandle, zikhona izabelo eziphephile ezisetshenziswayo zokusenda imali emazweni angaphandle, lokho futhi kuphephile.

Ngingasebenzisa ngokuthi ngihlele, ngonge futhi imali leyo engifuna ukuyisebenzisa ngaleso sikhathi. Uma ngihlelile lokhu kwangisiza kube yinzuzo kimi-ke ukuthi, ezimeni ey'bhedayo ngingakhungathengi kakhulu uma kuza ngakwezezimali. Ngizokhona ukuthatha leyo mali bengiseva ngaleso sikhathi ngiyisebenzise. Lokho kungangisiza ukuthi ngingahambi ngithatha amaloni.

Lokho kusize kakhulu ukuthi abantu bekhone ukuthumela izimali ngaphandle kokuthi baye amabhange. Lokho kusiza ukuthi ku-seyiva isikhathi nemali. Umuntu akumele ahambe eye ebhange, ahambe indlela ende. Lokhu kusiza kakhulu umuntu uyakhona ukuthumela imali noma ngabe ukuphi.

Lokho kungangisiza kakhulu, isinqumo sami sokubhalisa, ngoba ngizobe nginayo i-credit score yami izobe i-right, futhi ngizokhona ukuthi ngibhalise uma ngidinga enye imali. Ngikhone nokuseyiva imali, futhi kungangisiza kakhulu.

Lokho akuwona umqondo ophusile, ngoba angeke uzuze lutho, ukuthi uboleke imali futhi kungabi khona inzuzo wena oyitholayo noma inzalo, kodwa lokho kungabasiza kakhulu abantu ababoleka imali ngoba imali abazoyibuyisa njengoba injalo. Angeke ukuthi bamele ba-add-e enye imali phezu kwale asuke beyibolekile noma basuke beyithathile.

Ngoba ngizosuke ngingenalo ulwazi ngaleso sikhathi angazi imali engingayithatha, kodwa-ke ngingazama ukuthi ngicwaninge kabanzi nge-mediacal aid, bese ngithatha izinyathelo zokuthi ngizame ukuyivula i-medical aid.

Ngingacwaninga kabanzi ngokuthi imaphi amadokhumenti adingakalayo uma ngihamba lapha ngiyo-claim-a i-UIF. Isinqumo ekumele ngisenze singazizwa ukuthi ngijabulile but ngingaphoxeka ngoba ngiphelelwe umsebenzi, koda-ke ngingajabula ukuthi ngihambe ngiyo-claim-a izibonelelo zami zezimali e-unemployment.

Kubaluleke kakhulu ukuba nabo umasingcwabisane emndenini. Umthelela lokho wokuba nakho, ukuthi uyakhona ukukhululeka uma kwenzeka emndenini kukhona umuntu oswelekayo, awubi ne-stress esiningi. Izimfanelo eziyingxayizivele ukuthi uyakhona ukusizakala uthole zonke izinto zomngcwabo uma kufika leso sikhathi awubi naso i-stress esiningi.

Ngingazizwa ngiphatheke kabi uma ngingakhoni ukuthumela umuntu imali ohlala endaweni yasemaphendleni. Ngeke ngizizwe ngijabulile, lokho kungangiphatha kabi, futhi ngingadumala kakhulu.

Lokho kungaba nomthelela omuningi obhedayo, ngoba sekuyomele ngisebenzise imali yami ukuthi ngikhokhele leyo loan ngaleso sikhathi. Angeke ngisakhululeka ukuthi ngisebenzise imali yami ngendlela engifuna ngayo. Komele ngicabange, ngiqhamuke nobuhlakani bokusebenzisa imali yami ngendlela efanele. Ngiqinisekise futhi ukuthi izidingo ey'balulekile ngiyazenza.